Ee, ho hauwa ha diporo tsa terene ho ka thusa ditoropong tse ding Afrika Borwa. Mme nna le nna nka e sebedisa terene ha ke ya mosebetsing kapa sekolong.

Tekesi ke e sebedisa hangata ha ke ya toropong tse hole. Le ha ke ya toropong ke lo reka grocer-a kapa ha ke ya dibakeng tse ding tse kantle. E leng ho ya bo Bethlehem-e bo Gauteng kapa Bloemfontein. Mme ke yona fela e ke e ratang hore e ka nfihlisa moo ke yang teng.

E entse maphelo a rona a be bonolo hobane o kgona hore o Uber o Uber-e kapa o Bolt-e ho tloha Gauteng ho ya Durban-e, ka motho a le mong. Mme o kgone hore o tsamaye o le mong. Le wena ha e ha o le motho a sa rateng hore o tsamaye ka koloi e tletseng.

Ee, ba ka etsa hore batsofe ba seka ba le bothata hobane bakganni ba di- Bolt-e le ba di-Uber ke batho ba tshwanang le rona. Batho feela ba itlhokelang mesebetsi, mme hangata bakganni ba di-Uber le di-Bolt-e ba tshwara ma-customer-a a bona hantle haholo.

Ke ile ka e palama Gauteng, mme ke e palama ke ya mosebetsing. E ile ya nka mashome a mabedi a metsotso ha ne ke e palame. Mme ke ile ka fihla ka morao, ke ile ka fihla mosebetsing ka nako e kgutshwane haholo.

Ke ile ka bitsa mosebeletsi wa sefofane e leng flight attendant mme ka mo bolella hore ke utlwa ho na le moo ho kenang moya. Ke ile ka nahana hore mohlomong ke moo tsela e fellang teng. Ke moo mathata a tlo hlaha teng. Ke ne ke ikutlwa ke tshohile haholo hobane dintho tse ngata di ya etsahalang difofaneng matsatsing ana a kajeno.

Dumela e sale re ema hour-a kaofela re ntse re emetse bese eo re tshwanetseng hore re tsamaye ka yona. Mme le hona jwale e ntse e so fihle ene batho ba bang. Jwalo ka nna re qala ho re re nyahame hore re ne ntse re rekelang tekete ya bese ena. Mme ke kopa hore le founele mokganni wa bese hore a etse ka potlako kapa ha ele hore hona le bothata. Ke kopa le re jwetse hore re kgone hore re thole tjhelete ya rona, re kgone hore re reke ditekete tse ding tsa dibese.

Dumela o ka rata bese. O ka rata ticket ya bese e yang kae mme ke tlo o fumana. ke tla o fa yona kapa ke tla o fumanela yona ka nako e kgutshwanyane feela.

Ke kopa hore lekgapetla leo leo le lahlelang fatshe la panana. Ke kopa hore o le phuthe hobaneng le ka lematsa motho kapa le ka lematsa batho. Mme ke kopa hore mokganni wa taxi ke kopa hore o kenye post-u kapa nthonyana e ka re jwetsang hore re ska lahlela makgapetla a panana fatshe le ha e le dipampiri fatshe. Mme nthwenana e etsa hore batho ba di-taxi ba se hlomphehe, le hore le hape e etsa hore batho ba seka nahanela maikutlo a batho ba bang ba ska. Nahana batho ba bang hore ho etsahalang ka bona.

Taba ena ya hore batho ba ya ntshaba ka hobane o na le sethunya. Ha ke na le metswalle. Ke kopa hore sethunya sa hao o se sebedise moo, ho hlokahalang o ska sebedisa sethunya sa hao fela ho batho hohle mona me re yang teng.

Nka rata ho report-a kapa ho taba ntho eo ke e boneng. Ke bone ditsotsi di utswa diporo tsa terene. Mme ke tshohile hobane ba ile ba mpona. Mme ke hloka le hore le ntshireletse. Le ntshireletse hore ba ska mphumana.

Ee, ke a tseba ka sena di tlameha ho tsamaya ka lebelo le ka bang eighty, ho ninety. Mme ke bona lebelo lena le lokile ebile le bolokehile. Mme le tlo boloka le maphelo a batho.